Liqiniso bonyana ezinye iingoma ezivunywa balandeli bezemidlalo zibasela ikhuthalo ebadlalini. Ingoma engiyikhumbulako ebayivunywa esikolweni ngesikhathi zemidlalo ngile beyithi, ngithi ngithi laba ngithi ngithi laba ngithi ngithi laba ngithi ngithi laba ngithi wo ngithi laba wo ngithi laba.

Ingoma enza bonyana abentwana bakhuthale khudlwana lokha nabasemdlalweni yingoma le ethi, niyebesaba na? Hayi asibesabi siyabafuna, niyabasa na? Hayi asibasabi siyabafuna, niyabasa na? Hayi asibasabi siyabafuna.

Abentwana banemidlalo eminengi yobungani, ebayidlalako. Bakghona ukudlala umdlalo webholo erarhwako, wobungani bese kube mdlalo we-boxing. Bawudlala bayabuthana nje babantwana badlale bewubone nokuthi ngendlela ebadlala ngayo badlalwa ngobungani. Bese kube mdlalo wokugijima baloko bayagijima batjhinga le, bayabuya bayagijima batjhinga le, midlalo nayo ebayidlalako. Bese kube midlalo yama-long jump neyokurembula neyeembhayisigiri bagijime ngeembhayisigiri bareyisise ngeembhayisigiri babuye godu. Ireyisisi yeembhayisigiri nayo ngomunye umdlalo ebawudlalako wobungani.

Kanengi, ematatawini wezemidlalo kuya abantu abakhulu. Kulingene bonyana kuze abantu abakhulu beze bazokubukela imidlalo kodwana abentwana ababavaleli ngaphandle. Umntwana mawufuna ukuzokubukela imidlalo uza nomuntu omkhulu ngombanyana ematatawinina kunama-grand stand aphezulu iintulo zakhona ziba phezulu. Abentwana mangabe beza babodwa, umntwana angazithola akhwela phezu kwama-grand stand awele ngale alimale or abentwana ubathole sebagijimisana phezu kweentulo abentwana bagcine sebalimele. So abentwana bayaya ematatawini wezemidlalo ababavaleli ngaphandle kodwana bakhamba nabantu abadala.

Umdlalo ofana nalo, wokweqwa kwentambo mina ngibona bonyana kulungile bonyana ungafakwa eenkolweni abentwana bathome ukuwudlala ngombanyana umdlalo uveza ikghono lomuntu lomntwana osesemncani. Umntwana akghone ukumeda intambo ayeqe, angene hlangana nayo abaphume hlangana nayo. So likghono elithize libalulekile. So ngokuya ngami bekuzoba yinto ehle bonyana umdlalo lo bawuthathe bawufake eenkolweni abentwana boke bawujwayele bawudlale.

Mina ngibona bonyana imithetho yoke yemidlalo gamare kungaba midlalo yendabuko kufanele bonyana itlolwe phasi encwadini lokha nayitlolwe phasi encwadini, omunye nomunye umuntu une-access uba nemvumo yokuthi angathola incwadi bese ayifunde abe nelwazi eligcweleko ngomdlalo loyo. Into leyo izokwenza bonyana abantu bathuthuke emidlalweni loyo. Abantu bawazi abantu bawujwayele kube mdlalo odumileko. Ungafika naphetjheya kwamalwandle umdlalo loyo. Abantu bawudlale nabantu baphetjheya, bangeza ngapha eSewula Afrika bazowuthabela umdlalo onjalo ngoba utloliwe encwadini.

Imidlalo yendabuko, midlalo beyidlalwa kade. Beyidlalwa kade ibimidlalo beyidlalwa emakhaya nabaditjhileko abentwana. Kelemidlalo beyidlalwa abentwana lokha nabahlezi ngaphasi komuthi baditjhaditjhile imidlalo efana neenketo, umrabaraba njalonjalo.

Imidlalo yendabuko iqakathekile khulu emphakathini ngombanyana midlalo ekghona ukuthi ibuthelele abantu abatjha nabantu abadala endaweni eyodwa. Midlalo ekghonako bonyana ibuthelele umphakathi endaweni eyodwa bazwane babe ne-vision eyodwa namakghonwabo avele ngokuhlukahlukana. So midlalo khulu egcugcuzela ithando, midlalo egcugcuzela ukUberegisana. So umdlalo onjalo, uyamfundisa umuntu nokwengqondo nengqondo yomuntu iyakhula abantu bayafundiseka.

Imidlalo yendabuko edlalwa endaweni langihlala khona sinediketo, sinemurabaraba sinekghathi bese kuba ne-ludo.

Imidlalo yendabuko ihlanganisa abantu ngokuthi ayikhethi iminyaka, ayibandlululi, abayidlali ngokombala, abayidlali ngokomhlobo. Imihlobo yoke iyakghona ukuthi ihlangane badlale. Endeni, kumidlalo abantu abakghona ukuyidlala isikhathi eside. Imini yoke balokhu baditjhile badlala bathi nabadlalako kuyacocwa, kuyakhulunywa kuba nethando elikhona, kuba nokuzwana okukhona. Abantu batjhera ama-ideas, ingqondo ethize bese abantu bakghona ukuthi mhlambe omunye afunde ngeminye imihlobo. Omunye khona lapho nabadlalako afunde ukuthi abanye abantu baphila njani so iyabahlanganisa abantu.

Ilutjha khulukhulu emidlalweni yendabuko. Lifunda imvelaphi yabo nokuthi bavelaphi bese babuye bafunde namasiko bese bafunde nokuziphatha. Bafunde nehlonipho, bafunde nokuzwana bese-ke bafunde noberegisana nabanye abantu.

Imidlalo yendabuko kufanele bonyana ifundiswe ngeenkolweni ngombanyana izokuveza amakghono ahlukahlukeneko wabentwana besikolo. Ibafundise ngemvelaphi yabo, ibuye ibafundise ngamasiko, ngeento ezinengi nje. Esikolweni kunabentwana abanamakghono ahlukahlukeneko abanye ikghono labo alisisencwadini kwaphela kodwana makathoma ukudlala imidlalo yendabuko ikghono lakhe liyavela. Umntwana onjalo, angagcina adlala phetjheya angafika phetjheya kibo-Australia ngayo yona le imidlalo yendabuko. So, kubalulekile bonyana imidlalo yendabuko ifakwe naseenkolweni abantwana bayazi.

Imidlalo yendabuko iyahluka nemidlalo yanamhlanjesi. Ihluka ngokuthi, imidlalo yendabuko ayikhethi minyaka, abadala bayayidlala, abatjha nabo bayayidlala. Ayikhethi mihlobo, imihlobo yoke iyayidlala. Ayiyi ngokuthi unamandla kangangani ukghona ukusunduza kangangani. Ayiyi ngalokho kodwana-ke masiqala imidlalo eminye le yanamhlanjesi iya nangamandla. Abentwana abadlala ibholo abadlalela abo-Orlando Pirates baba ne-strength, baqala ne-strength, baqala namandla, kuqalwa neminyaka mawuse umdala abasakufuni. Awusakghoni ukuthi umdlalo lo uwudlale kodwana masiza ngapha emidlalweni yendabuko. Ukghona ukuwudlala umdala unabo forty years ube yi-champion uwudlale. Ayikhetheli, ayibandlululi.

Umsebenzi wokulibazisa engiwuthandako ukufunda iincwadi ngiwuthanda ngombanyana mangifundako ngithola ilwazi elinengi ngezinto ezinengi.

Ngesikhathi engathaba ngaso khulu lokha nangenza umsebenzi wokulibazisa ngilokha ngifunda incwadi yakaNelson Mandela i-Long Walk To Freedom. Ngathaba khulu ngombanyana incwadi leyo ngayiqeda ngamalanga amabili yangithabisa khulu ehliziyweni ngokuthola ilwazi elitjha bonyana ipilo ebayiphila kade bekuyi ipilo enjani.

Lokha nangenza umsebenzi wami wokulibazisa into engiyitlhoga khulu ngitlhoga isikhathi bese ngitlhoga la kunganatjhada khona la kuthulileko khona bese ngitlhoga nokuthi ngibe nencwadi la ngizokubhalela khona ne-ball pen yizinto engizitlhoga khulu lokha nangenza umsebenzi wokulibazisa engiwuthandako.

Umsebenzi wokulibazisa engiwuthandako esikhathini esinengi mina ngithanda ukuwenza ngingedwa ngombanyana ngiya-concentrate mangiwenza ngingedwa. Sele ngiwenza nabantu abantu bazongiphazamisa ngizogcina ngingasa-concentrate ezinye izinto ngingakaziqali ngigcine sengiqale bona abantu so lokha mangiwenza ngingedwa ngiwenza lula ngiyathaba begodu ngiwenza bengiqede.

Umsebenzi wokulibazisa esikhathini esinengi ngithanda ukuwenza ngepelaveke ngombanyana nginesikhathi esi-free ngikhona ekhaya. Phakathi kweveke angiberegi ngiberega kusuka ngoMvulo ukufika ngoloSihlanu. Lokha nanginesikhathi nje esi-free ngiyawenza umsebenzi wokulibazisa i-hobby

Amakghono engiwafunde emisebenzini wami wokulibazisa engiwuthandako yi-concentration ngokwengqondo ngokomkhumbulo. Ngikghona uku-concentration kwezinye izinto umkhumbulo unga-focus le nale le nale ngikghona uqala yinto yinye ngi-focus kiyo ngokomkhumbulo. Elinye ikghono engilifundileko ngelokukhuluma ngikghona ukubeka amagama kuhle ngokulandelana azwakale, igama lokuthukana ngikghona ukubona ukuthi igamela akukafaneli ukuthi ngingaliberegisi. Mangikhulumako ngikhetha amagama kuhle afaneleko. Elinye ikghono engilifundileko ngelokutlola ngikghona ukutlola kuhle indaba izwakale.

Ngicabanga bonyana umsebenzi wami wokulibazisa uqakathekile ngombanyana zinengi izinto engizifunda kiwo. Izinto ezinye kade bengazazi ekuthomeni ngiyakghona ukuzifunda, kuyangirhelebha bonyana ngicabange ama-ideas asesematjha a-fresh. Kwezinye izinto mhlambe angazi bonyana ngingenza njani lokhanyana umkhumbulwami u-fresh ngiyakghona ukuthi ngicabange bonyana ngingenza njani isisombululo sibe khona uqakathekile khulu uyangirhelebha.

Lokha nangenza umsebenzi wami wokulibazisa ngizizwa ngikhululekile ngizizwa ngi-free nokugandeleleka komkhumbulo kuyehla ngizizwa ngimutjha ngi-fresh ngilula.

Umsebenzi wami wokulibazisa engiwenzako ujayelekile ujayeleke khulu ngombanyana mawungathi uyaqala, woke umuntu uyazi ngokufunda iincwadi, woke umuntu uyazi bonyana ngasikhathi mele afunde ilwazi elinengi liseencwadini. Ilwazi elinengi silithola lokha uthatha incwadi uhlala phasi ufunde nje-ke kujwayelekile ukufunda.

Iye, ngingathanda ukufundisa omunye umuntu umsebenzi wami wokulibazisa ngombanyana ubalulekile ngombanyana mangimfundisa zinengi izinto azozizuza kimi. Uzozuza ilwazi umakhe akheke nemkhumbulweni bese umzuzi azuze kuthi abemuntu owehlisa ne-stress ukugandeleleka komkhumbulo. Umsize bonyana abe-free akhululeke bese umuhlomisa nange-information ilwazi.

Nanginesikhathi esaneleko omunye umsebenzi wokulibazisa engingayenza kucula ngithanda ukucula ngingazipha isikhathi ngiqule. Lokha nangiculako umzimba uyakhululeka igandeleleko eengqondweni nemkhumbulweni liyehla bese ngizizwa ngilula, bese umcabango umkhumbulo ukhumbula izinto ezitjha nezi-fresh ngikghona ukuhlela kuhle into zami lokha umkhumbulo wami u-fresh so ngingacula.

Abangani bami imisebenzi yokulibazisa abayithanda khulu badlala i-chess abanye babukela ama-movie iintori kumabonakude abanye bathanda nje ukuthi mhlambe bazithabulule umzimba bagijime.

Ingoma engisayikhumbulako egade sivunywa ngesikhathi semidlalo esikolweni yingoma ethi. Niyebesaba na? Hayi asibesabi siyabafuna, niyabasa na? Hayi asibasabi siyabafuna.

Emidlalweni yabantwana ingoma eyenza bona abentwana bakhuthale khudlwana yingoma le ethi. Yithi yithi baba yithi yithi baba yithi yithi baba. Nakuvunywa leyo ngomba abentwana babanomdlandla bese bayakhuthala khudlwana. Kubonakale bonyana bakuthabele ukudlala.

Iye ikhona imidlalo yabentwana ekhengezwa ngayo. Emidlalo yobungani, abentwana abadlala ibholo erarhwako. Iye kudlalwa ngobungani lapho ma-friendly games. Kube midlalo ye-netball, ibholo ephaywako, kube kumdlalo weentsikiri amabhasigili. Nakhona lapho mawungathi uyaqala, midlalo yobungani. Kube nomdlalo wokugijima nakhona lapho abentwana sebahlangene mdlalo wobungani.

Amatatawu wezemidlalo ngobunengi makhulu. Alingene abantu abakhulu, abentwana bavumelekile bonyana ematatawini bangaya kodwana umntwana, kufanele aye akhamba nomuntu omkhulu ngombanyana amatatawu la ama-grand stand wakhona aphezulu khulu neentulo zakhona ziba phezulu. Lokha abentwana bangabavumela bonyana bangeza babodwa godu umntwana alenga phezulu le akhwele eentulweni bese umntwana awe. Bese-ke uyalimala, ingakho amatatawu wezemidlalo kuhlekuhle bawenzele abantu abakhulu kodwana umntwana uyakghona ukuthi makayako akhambe nomumuntu omdala amutlhogomele.

Mina ngibona bonyana umdlalo wentambo nawo mdlalo omuhle khulu abentwana bayawuthanda, bayawuthabela. Mudlalo okghona ukuthi uveza ikghono lomntwana. Ngingathaba umdlalo loyo nawungafakwa eenkolweni nawo kube mdlalo bawu-recogniser bawunaka ukuthi khona, bese ubesesikolweni abentwana besikolo bakghona ukuthi bawudlale. Baveze amakghono ngokuhlukahlukeneko.

Mina ngibona bonyana njengoba imidlalo eminye le ekhona iyatlolwa phasi, nemithetho yakhona iyatlolwa phasi encwadini. Mina ngibona bonyana imidlalo yendabuko nayo, imithetho yakhona kufanele ukuthi itlolwe phasi. Mabenze njalo isizukulwane nesizukulwane esizako sizokukghona ukuthi imidlalo le siyifunde phasi encwadini bazi ngemithetho yakhona, bawudlale kuhle ngendlela efaneleko. Ngokwenza njalo abantu bazowukhuthalela bazowuthanda uzokuduma nawo ufane njengeminye imidlalo edumileko ephasini.

Imidlalo yendabuko midlalo beyidlalwa kade midlalo yesintu. Midlalo la uthola khona abantu bekhaya, ingaba babantu abadala ingaba babantu abatjha, bobaba, bomma njalonjalo ayikhetheli. Bebabuthana ekhaya bahlale phasi bese kuyadlalwa-ke. Umdlalo ofana njengomrabaraba, njengeenketo njalonjalo.

Imidlalo yendabuko iqakatheke khulu emphakathini ngombanyana ikhumbuza umuntu imvelaphi yakhe bese yakha isimilo ebantwini, yakhe nehlonipho. Umuntu akakhohlwa la abuya khona namasiko wakhe njalonjalo. Sele umuntu anjalo uba nokuhlakanipha engqondweni, sele wazi ukuthi ubuyaphi uzokukghona ukwazi ukuthi utjhingaphi kubalula.

Imidlalo yendabuko edlalwa endaweni yekhethu ngobunengi ngile elandelako, ukhona umdlalo womrabaraba, ukhona umdlalo weenketo, ukhona umdlalo wekghadi sine , sine

Imidlalo yendabuko ihlanganisa abantu ngombanyana ayikhetheli. Ungaba mdala, ungaba mumuntu omutjha kodwana niyakghona ukuthi nibuthane nidlale. Iyahlanganisa ngoba nanidlalako lihlangene babantu abadala nabatjha. Nikghona ukufunda okuthile ebantwini abadala nabantu abadala nabo bakghona ukwazi ukuthi abantu abatjha baphila njani.

Ilutjha emidlalweni yendabuko lifunda amakghono ama-physical skills, bese lifunde ukubhalansa nje nokuberegisana nabanye abantu. Bese uyakghona ukuthi nawudlala umdlalo lo ufunde ukucabanga ngokungeneleleko critical thinking, bese ufunde nokuplana kwezinye izinto ngombanyana lokha udlala kuyafuneka ukuthi uplane. Ufunda ukuplana strategic planning, bese ufunda ukuzwana nabanye abantu ku-social and cultural values. Bese ufunda nesintu nemvelaphi yakho ukuthi umumuntu kuhle kuhle imvelaphi yakho injani, nehlonipho. Ukuhlonipha mhlambe abantu abadala nihloniphane ngoba nanibutheneko nidlala kuba nokuhloniphana lapho.